Ditlhwatlhwa tse di kwa godimo tsa data di paledisa batlhoka tiro go tsena mo dipatlisisong tsa tiro le ditirelong tsa inthanete ka jalo di oketsa mathata a go bona tiro.

Ke dirisa data ya MTN ke e reka ka p twenty e mpha one gig e tsaya malatsi a le mararo, e dira ka lebelo le le itekanetseng mme ke tlhopha ka gonne e theko e tlase ebile e na le kgolagano e botoka mo lefelong la me.

Kgwedi e e fetileng ke rekile data ka p hundred e ntshotse beke e le nngwe, fa motho a batla go reka data tshwanetse a lebelele tlhwatlhwa, bogolo jwa data, lobaka e tsewang ke data le lebelo la kgolagano.

Ke ka itumelela ka data ya ten gig e ka ntshidisang kgwedi yotlhe mme ke ka rata gore e tsene ka letsatsi la ntlha la kgwedi e nngwe le nngwe.

Thekenoloji ya five gig e tla oketsa lebelo le botshepegi jwa tshedimosetso ya mogala, e dirise dikabelo le ditiriso ka bonako e thusetse madirelo a a tshwanang le tsa borai tsa thuto ya borai, kgwebo ya internet-e le ditshwantsho tse di phelang gape e bula ditšhono tse dišwa mo kgwebo ya di-digital-e go tlhama ditiriso tse di matlhagatlhaga le go tokafatsa botshelo jwa letsatsi le letsatsi.

O tshwanetse go reka data ka go dial-a star one two three hash, o buy data o tlhophe bokete jwa data le tlhwatlhwa fa o sena go reka o netefatsa gore mobile data e buletsweng mo ditlhotlhopisong tsa mogala mme jaanong o ka tsenela inthanete le ditshegetso tse dingwe.

Fa data e fela pele ga nako o ka fokotsa tiriso ya yona ka go tswalela ditiriso tse di dirang mo morapeng, go tima auto updates le go dirisa Wi-Fi fa e le teng go boloka data ke ka dirisa ditlhophiso tsa data saver le go lekola tiriso ya data gangwe le gape.

Ke rata go reka data ka online kgotsa ka mobile App go dira gore ke bone diphuthego tse di molemo mme re ka boloka madi ka go reka diphuthego tse di na leng kgolo ya data e e tshwanetseng tiriso ya rona le go se dirise data ka bosula.

Ee, nka mo aroganyetsa data ka go bueletsa hotspot mo mogaleng wa me, a bone leina la network mo Wi-Fi ya gagwe a tsenye password mme a tsenele inthanete go romela kopo ya tiro.

Mo isagong go ka nna le koketsego ya dithulaganyo tse di sa lekanyediwang ka ntlha ya tlhokego ya data mme diphetogo mo di tlhwatlhweng di ka ama badirisi ka go ba naya ditirelo tse di botoka kgotsa go ba pateletsa go lefa go feta go fitlhelela lebelo le le ntsi.

Ee, tiriso ya megala e botlhajana e siame go ka dirisiwa ke baithuti ka gonne e ba thusa go tsena mo inthaneteng go bona tshedimosetso go dira dipatlisiso go ikwadisa mo dithutong le e kopanya le barutabana le baithuti ba bangwe fela e tshwanetse go dirisiwa ka kelotlhoko go tila tshobololo ya nako le ditiriso tse di sa amaneng le thuto.